Fa ke ne ka lemoga gore malome o tseneletse forex, ke ka tseya dikgato tse di latelang go tlhaloganya seemo le go mo tshegetsa ka tsela e e siametseng go botsa ka maikutlo a gagwe le maikemisetso a gagwe, ke ka bua le ene go tlhaloganya gore a o tseneletse forex ka kitso e e feletseng kgotsa a go le keletso fela. Go tshegetsa kitso e e siametseng, fa e le gore o na le kitso e e siametseng ya forex ka matlhagatlhaga a gagwe go batla mekgwa e mešwa ya kgwebo, go lekola dikotsi le diphelelo, go mo rotloetsa go reka ka botlhale e ka mo eletsa gore a seke a tsaya ditshwetso ka bonako mme a dirise mekgwa e e sireletsegileng ya kgwebo.

Dikelo tsa go ananya madi ke mekgwa e e farologaneng e batho, kgwebo le ba e dirisang go tsaya madi ka . Go ananya madi ka mokgwa wa sekoloto, loan, sekoloto sa kgwebo dikgwebo di tsaya madi go nna le motheo wa tswelelopele ya yona go akaretsa go rulaganya dipeeletso le go aga dikago. E nngwe ke sekoloto sa mmuso e dirisa dikelo tse di kwa godimo go tsaya madi go ditlamelo tsa pholo, go rekisa ditokololo ke di-bond house, ditokololo tsa puso, e ka reka ditikologo kgotsa ya madi mo ya puso, go ananya madi ka tsa ditshwetso le credit-e ena tsa dikarata tsa banka.

Bo matšhonisa ke batho ba ba adimang madi ka mabaka a sa laolwang sentle. Ke sekoloto se senang le dikgwetlho tse di maatla tsa go busetsa madi. Ke ka ntlha ya dikgwebo tse di farologaneng tsa tse di dirang gore batho ba tshabe le ba rekisa ka go adima madi ka tse di kwa godimo. Dikgwetlho tse di amana le matšhonisa ke dikgwetlho tsa sekoloto se segolo, batho ba ka tsaya madi ka bonako mme go tlhokega go duela madi a mantsi mo nakong e e potlakileng. Dikgwetlho tsa tshosetso, batho ba ba sa kgoneng go busetsa madi ba ka lebana le kgatelelo ya maikutlo kgotsa tse di tswang mo bathong ba ba madi. Ditsela tse di siameng tsa go dirisa sekoloto, go batlisisa nako e e sireletsegileng, go bona ka kgakololo ya ditshenyego tsa sekoloto.

Kabelo tsa UIF di na le seabe se segolo mo di tshireletsong ya madi ya badiredi ka go netefatsa gore ba na le ditshegetso fa ba lebana le maemo a go tlhoka tiro kgotsa a ka senyang madi a bone. Go thusa badiri fa ba sena tiro, go thusa fa badiri le ba sa kgone go dira ka mabaka a botsogo, go netefatsa tshireletso ya madi, ditshiamelo tsa botlhokatiro, tshiamelo tsa , tshiamelo tsa loso, go fokotsa diphelelo tsa botlhokatiro mo setšhabeng.

Fa o duela koloi e e ka kadimo ya madi e nang le tuelo e e lekanyeditsweng go botlhokwa ela tlhoko dilo tse di latelang, tshameka teka-tekano, lekola record-to ya diphoso le ditlhabololo, seka-seka engine-e ya koloi le tse di botlhokwa. Lekola selekanyo sa fa tuelo e lekane, tlhatlhoba sekoloto sa tswelelopele, tlhatlhoba inšorense ya koloi, seka-seka ditshenyego tsa tlhokomelo, lekola gore o kgona go duela koloi ka nako e e siameng.

Well, beeletsa madi ka mabaka a a farologaneng, go akaretsa go godisa madi a bone go thibela diphetogo tse di masisi tsa itsholelo go tokafatsa botshelo jwa bona mo isagong. Mekgwa ya go beeletsa e ka thusa batho go netefatsa gore ba na le tshegetso ya madi mo nakong e tlang le go ba fa monyetla wa go tlhagisa dipolelo tse di oketsegileng, go godisa madi ka dipoelo, go sireletsa madi mo diphetogo tsa isago, go tsenya madi mo dipeeletsong tse di .